Wine i itiwa nga dzi nḓirivhe. Nḓirivhe dzi ya dza ṱavhiwa, dza hula, dza vhibva, dza kiwa, dzaya dza vheiwa fhethu huthihi lwa tshifhinga tshi lapfu dza thoma dza siṋa, dza ri dzo siṋa, dza dzhiwa, dza ya dza hamuliwa dzhusi ine yavha khadzo. Dzhusi heiḽa ndi yone ine vha i dzhia vha i ṱanganisa na alcohol, ya ita uri i vhe wine. Zwino wine ndi ḓivha i khou itiwa nga nḓirivhe.

Nguluvhe ndi tshipuka tshi ne tsha nyaga u thogomelwa nga maanḓa, kharali nguluvhe ine i khou tea u vha yo khwaṱha, ire na mutakalo wa vhuḓi, i khou tea u dzula i tshi fhiwa zwiḽiwa tshifhinga tshoṱhe, ngauri nguluvhe ndi tshipuka tshine tsha dzulela u toda u ḽa, ende nguluvhe inyaga fhethu hu ne i a kona u dzula i khou kona u tamba kha ho. Zwino zwi fhambana kha uri khuhu kana dzimbudzi dzi a kona u bvulelwa dza kona u ya u fula mahatsi ḓakani, ngeno nguluvhe i nga si kone u ya u fula mahatsi, i tea u vha i khou ḽa zwiḽiwa zwine i kho to fhiwa kana zwo to rengiwaho, uri i kone u ḽa, i fure, ivhe na fushi.

U shumisa zwimela zwa vhuraḓo. U shumisa mushonga kana miḽora, u ita pheḓelelo, na u shumisa milayo ya mulimi, na u ḓivha zwipuka, zwi a thusa u thivhela malwadze kha zwifuwo.

Muswiri nga uri maswiri a mela zwavhuḓi vhuria. Muhuyu nga uri marula a itea zwa vhuḓi vhuria, ende nga uri muhuyu u kona mela zwavhuḓi vhuria. Murere, ngo uri mazambane a mela zwavhuḓi vhuria na mupfumi nga uri midzi ya garlic ine ya vha murere, i kona u mela zwavhuḓi vhuria.

Kholomo kha ṅwaha dzi tea u wana dzilafho luvhili na u ya nṱha.

Khuhu dza hayani, a dzi nyagi zwithu zwo no to dina zwo unga zwiḽiwa zwine dzi ḓo ṋewa uri dzi ḽe uri dzi kone u ita makumba manzhi. Ndi khuhu dzine dzi ita makumba nga dzone dzine, nga tshifhinga tshadzo. Zwino khuhu dza tshigwada dzine dza vha to, dzine dza vha dzo to fuwelwa u ita makumba, dzi dzulela u nyaga zwiḽiwa zwinzhi zwine zwa teya u rengwa uri ri dzi fhiwe, dzi kone u ḽa, ende futhi dzi ṱhogomelwe tshifhinga tshoṱhe. Dza dovha dza nyaga tshelede nzhi nga maanḓa ine ya khou tea u shumisiwa khadzo uri dzi kone u ita makumba manzhi uri a kone u dovha a vhuyise tshelede, uri kharali dzi kha bindu, bindu li kone u isa phanḓa. Zwino kha khuhu dza hayani, ahuna tshi no dina.

Vhuponi ha hashu, musanda u ita khoro ya vhathu vha u lima uri vha ḓe nga tshigwada vha dzule fhasi vha ambe uri nwaha uyu vha kana mini, vha nga ita mini uri vha swikelele afho ende vha nga zwi itisa hani. Zwino vhuponi ha hashu vhathu vha gudisana u lima nga u fha vhana vha vho pfunzo vha ne vha takalela u ita zwa vhulimi, kana vhe vho vha ne vha lima nga tshi fhinga tshetsho, vha ya khoroni, vha ya vha guda haningeyi, vha khou vhudziwa uri vha nga to zwi itisa hani.

Ngudo dzine muthu a tea u vha nadzo, dza uri akone u vha na nḓivho ya u lima, ndi u ita buḓo ḽa agriculture, na u guda zwikili zwa ulima, u bva kha u sheledza na u ṱavha, na u ṱhogomela tshimelwa uri tshi hule zwavhuḓi.

Sa rabulasi ndi nga tandulula thaidzo yanga ya tshifhinga tshetsho nda valela dzikholomo uri dzi songo wana dzi khou swikelela kha vhagudi ra wana vhana vho no vhaisala, ende futhi ndi nga ṋamba nda vhafha pfunzo ṱhukhu ya u guda uri muthu a bulasini ha ngo tea u soko kwama zwithu, nga uri hu na zwithu zwine u ḓo ḓi wana a khou zwi kwama a wana uri u khou tshinya zwinwe zwithu, zwino ndi nga thoma ngo u tandulula thaidzo yanga yo uri ndi valele dzi kholomo, vhana vha vhe kha tshiimo tsha vhudi tsha uri a vha khou vha mathadani kana vhuthadani ha uri kholomo dzi nga ḓa dza vha vhaisa, nda kona u vha sumbedzisa uri ri shumisa hani musi ri afha bulasini, ra kona u bvela phanḓa.

U thuswa nga vha inamuri, vhalimi vhare na nḓivho vha thusa vhathu vhane avhana nḓivho nga zwa u lima. Vha vha thusa nga u vhafha nḓivho ya zwa u lima uri vha kone u lima.

Ndi nga ita khumbelo kha tshi imiswa tsha Agri SA tshine tsha thusa vhaswa vhane vha vha na lutamo lwa u ḓi dzhenisa kha zwa vhulimi. Ende futhi, ndi tshi imiswa tshi ne tshi sumbedza tshi tshi nga kona u thusa nne kha thaidzo ine nda vha na yo, ya khuhu dzanga dzo faho, ngauri ndi tshi imiswa tshine tshi vha tshi khou thusa vhalimi uri vha kone u bveledza miḽoro yavho, ende futhi vha kone u bveledza zwithu zwavhuḓi kha zwa vhulimi.

Vhuponi hanga khavhishi i ṱavhiwa nga tshilimo, ende futhi zwi thusa uri i kone u mela zwavhuḓi, ngauri vhuria a i koni u mela ngauri hu vha hu na phepho. Zwa ita uri khavhishi dzi songo kona u mela zwavhuḓi, dzi kone u mela zwavhuḓi hu na mufhiso ende mvula dzi tshi kona u nna u ri maḓi a kone u dzhena nga fhasi, sa musi khavhishi i tshi mela mavuni, zwino tshilimo ndi tshifhinga tshaavhuḓi, kha khalaṅwaha uri dzi kone u mela zwavhuḓi.

Nyala na biṱiruṱi ndi zwone zwimela zwine a zwi to anḓana na tshilimo, na luṱavula nga uri zwimela nga maanḓa vhuria, kana futhi zwi mela zwavhudi vhuria.

Nḓila dzine vhafuwi na vhalimi vha nga dzi shumisa u ṱhogomela zwifuwo zwavho uri zwi kone u hula nga mutakalo, vha nga tevhedza milayo yoṱhe ya u ṱhogomela zwifuwo uri zwikone u hula zwina mutakalo wavhudi, ende fhedzi vha zwi rengela zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwi na mutakalo munzhi, uri zwi kone u ḽa zwi fure, ende fhedzi zwi kone u ḽa zwi fhedze zwi kone u vha na mutakalo une wa bva kha zwiḽiwa, na u ṱhogomelwa nga nḓila yone.

Zwauri huna vhathu vhane vha khou ka dzi nḓirivhe dzi bulasini, ndi a zwiḓivha. Zwino vhathu havho a vha dini na luthuhi. Nṋe ndi nga vha vhudza zwo uri ṋahasi ndi nga kona u vhafha.

Ri tshi hama mafhi kha kholomo, ri thoma ngau ṱanzwa maḓamu a kholomo nga maḓi kana mushonga, uri mashika a songo dzhena kha mafhi. Zwitevhelaho, ra shumisa zwanḓa kana mutshini u hama mafhi.

Zwiṱirathedzhi zwine zwi nga shumiswa u fhungudza mutsiko kha zwa vhulimi ndi u shumisa strategy zwa kale kana kulimele kwa vhathu vha kale. U itela u shumisa zwithu zwa sialala, u nga u lima nga dzikholomo kana dzi donngi, ra sa tsha shumisa maṱerekere, ra shumisa manyoro a zwithu zwa hayani unga mashika a dzikhuhu ane ri ḓo a shela sa manyoro kha zwimelwa, u itela uri ri songo shumisa tshelede kha u renga manyoro.

Mastitis na acidosis, ndi one malwadze ane nda a ḓivha ano anzela u fara kholomo.

Zwifuwo zwi thoma u vha na malwadze o fhambananaho, zwa dovha zwa vha na mutakalo u savhi wavhuḓi.

Ndi mavhele na mahabu, na muswiri, na mukavhavhe, na mubanana, na muafukhada.

Hayi, u ya nga nṋe ndi vhona zwi songo fhambana, nga uri kuṱavhele kune kwa shumisiwa nga vhalimi vhatuku kana vhalimi vha hayani, ku shumiswa na nga vhalimi vha hulwane vha ne vha ṱavha dzi nḓuhu bulasini khulwane. Zwino kuṱavhele ku ne kwa shumiswa ndi kwa u dzhia dzi mbeu dza dzi nḓuhu vha dzi dhzenisa vhasi mavuni, uri dzi tshi mela, dzi mele zwavhuḓi. Zwino, na vhalimi vha hulwane vha ita ufana na u, na vhalimi vhaṱukwana.

Ee, ndi vhona hu nḓila yo fanelaho nga uri vhalimi vha mabulasini ndi vhathu vha ne vha vha uri a vhongo to funzea vhanzhi vha hone vhane vha shuma mabulasini. Zwino zwi thusa uri hu vhe na vhathu vhanzhi vhane vha shuma mabulasini ngauri vha shumisa nḓila dzo fanelaho dzine hapfi vhathu vha khou thoma vha saina dzikonṱhiraka dza u thoma, uri vha kone u shuma mabulasini. Zwi ḓo ita uri mabulasini huvhe na vhathu vhe vhaṱukwana vhane vha shumaho, ngauri vhathu vhanzhi vha nga si kone u wana vha khou kona u fhira tshipiḓa tsha u saina konṱhiraka, kana zwi toḓeaho kha konṱhiraka, vha vha vha si na zwo.

Ndi mushumo wa u gobela mazambani kana maḓabula bulasini, hoyo ndi mushumo wa tshikwama tsha ndindakhombo ya vhushayamushumo kha vhashumi vha mabulasini ngori ndi wone mushumo une wa vha hone nga maanḓa lune ndi wone mushumo une vha farelela khaho uri vha songo shaya mushumo.

Khaedu dzine vhashumi vha mabulasini vha ṱangana nadzo ndi dza musi vha tshi khou tea u awela vha wana tshifhinga tsha tshiṱukwana nga maanḓa tsha u awela sa musi vha tshi shuma mabulasini. U tshi dzula u khou shumiwa, tshifhinga tsho awela vha wana tshiṱukwana ngauri mushumo u vha u munzhi.

Vhathu vha u shuma mabulasini vha nga thuswa nga u engedzelwa muholo ngori mushumo une vha u shuma wa vhavha ende fhedzi tshelede vha i ṱoḓa sa musi hu vhathu vhane vha vha vha khou shaya vhanzhi vha hone. Ende fhedzi vha engedzelwa miholo zw iḓo thusa nga maanḓa nga nḓila dzo fhambananaho vha kone u swikelela zwine vha tea u ḽa na zwine vha tea u zwi shumisa.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha zwiito zwa kilima zwi kwama mitengo nga nḓila i si yavhuḓi. Zwi ita uri mitengo ya zwiḽiwa i gonye samusi vhathu vha tshi ḓo vha vha si nazwo ende samusi vhathu vha tshi ḓo vha vha khou zwi ṱoḓa ngori zwiḽiwa ndi vhutshilo.

Vhathu vha ṱavha mavhele tshilimo fhedzi mvula ya sine mavhele aḽa a ya fa ha sa vhe na zwiḽiwa. Zwino kilima i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa nga nḓila zwo fhambananaho ende fhedzi i dovha ya kwama na u wanala ha zwiḽiwa nga nḓila dzo fhambananaho ngori kharali kilima i sa khou tou tshimbila nga nḓila yavhuḓi i ita uri zwiḽiwa zwi sa wanale ngauri zwiḽiwa uri zwi vhe hone zwi itwa nga kilima.

Mbekanyamaitele dzi nga tikedza vhafumakadzi na vhaswa uri vha ḓidzhenise kha zwa vhulimi ende fhedzi ha, ha itwa uri kha tshitshavha tsha shango vhathu vhoṱhe vha ḓivhe uri vhathu vha khou thusiwa u dzheniswa kha zwa vhulimi uri vha kone u zwi swikelela nga nḓila ya u konadzea. Ende fhedzi yavhuḓi ine a vha thomi vha wana vha sa ḓivhi uri vha fare gai vha litshe gai ngauri vha ḓo vha vha vha si na zwine vha ḓivha ngaha zwa vhulimi mara fhedziha kharali vho ṱuṱuwedzwa, vha vhudziwa uri vha itisa hani, vho gudiswa vha nga kona u vha na maanḓa uri vha kone u ḓidzhenisa khazwo ende fhedzi vha ṱuṱuwedzee.

Ndi zwimela zwo mela nga murahu ha tshifhinga zwi ita uri nṋe sa mulimi ndi wane ndo shumisa tshelede nnzhi kha manyoro nda dovha nda shumisa maḓi manzhi. Ende fhedziha nda dovha nda wana uri na vhashumi vho shuma u fhirisa ngauri vha ḓo vha vha khou tea u ṱhogomela zwimela uri zwi hule zwi gume nga tshifhinga. Ende fhedzi tshifhinga tshi ḓo vha tsho fhira zwa mela nga u ṱavhanya zwi ita uri ndi wane ndi khou vha na vhuthada ha uri zwimela zwine zwi khou kona u bveledza zwiḽiwa kana mitshelo zwa ita uri ndi wane u khou sina zwithu zwinzhi kana zwiḽiwa zwinzhi ngauri zwo mela nga u ṱavhanya kha tshifhinga tshe nda lavhelela uri ndi ye ndi rengise.

Nda vha vha na khaedu ya fhethuvhupo ya hune vha kho dzula hone ngauri fhethuvhupo afho vha ḓo vha vho sedza uri hu na zwiḽiwa zwine vha khou zwi ṱoḓaho naa, ende fhedziha ezwo zwiḽiwa zwine vha ḓo kona u zwiḽa zwi na fushi naa. Zwino vha vha na khaedu musi vha kha fhethu hune vha khou dzula hone uri vha kone u wana zwiḽiwa zwine vha khou zwi ṱoḓa ende fhedzi zwa fushi.

Ra nga nḓila i si yavhuḓi ende fhedziha zwa siya vha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi ngauri mutakalo u ḓo vha u songo ima nga tshiimo tshi si tshavhuḓi nga u ṱangana ha zwidzidzivhadzi na dzi khemikhaḽa.

Nga u fhambana ha zwiḽiwa nga murahu ha musi ho ṱavhiwa mavhele, mvula ya vha i si khou na zwavhuḓi, zwa ita uri mavhele aḽa a sa mele zwavhuḓi. Ende fhedziha musi a songo mela zwavhudi na pfhushi i a fhungudzea kha zwiḽa zwiḽiwa zwe zwa ṱavhiwa.

Vhathu vhane vha a ḽa ndi vhathu vhane vha tshi sedza vha ḓo wana uri ndi vhathu vhane vha shuma mabulasini kana ndi vhashumi vha mabulasini ngauri ndi vhathu vhane vha a ḓivha uri ndi mapfhura a hani, ende fhedziha a shumisiwa nga nḓilaḓe ende fhedziha a ḽiwa nga nḓilaḓe.

Mushumo une wa tikedzwa nga tshitshavha ndi mushumo wa u kaṋa, vhathu vhanzhi vha shuma mushumo wa u kaṋa mabulasini ende ndi wone une wa tenda na kilima ya hanefho shangoni hune hu khou kaniwa hone, hu tshi kaṋiwa mazambani kana maswiri aneyo e a mela nga murahu ha musi o ṱavhiwa.

Ndi thoma nda sedza mugaganyagwama wanga uri wo imisa hani, ende fhedzi nda dovha nda sedza vhashumi vhanga uri ndi vhafhio, ende fhedzi ndi vhangana. Nda tshi sedza zwezwo nda kona u ḓivha uri vhafhio vha tea u hola vhungana, ende fhedzi mulayo uri vhafhio vha thoma kha u hola vhungana ende u bva afho zwi ḓo vha zwi khou bva na kha vhashumi uri vho shuma mushumo mufhio.

ee vhuponi ha hashu ri a kona u alusa phonḓa ro dzi ṱavha ende fhedziha ri dzi ṱavha kha khalaṅwaha ya tshilimo.

Hu itiwa dzi fuloro dza u ṱavha mbeu ya nḓuhu hezwi ho no itiwa dzi fuloro dzine dza ḓo kona u tshimbidza maḓi hoṱhe, ha kona u pangiwa mbeu ya nḓuhu ha sheliwa maḓi nga murahu ha tshifhinga dzi ḓo mela zwavhudi ha kona u kaṋa.

Ndi takalela u ṱavha mugwavha na munḓirivhe na muapula na muroho wa mutshaini na muroho wa mushidzhi na muri wa mapapawe.

Ndo no lingedza u ṱavha muafukhada, hezwiha ndo u ṱavha khaedu dze nda ṱangana nadzo ndi dza uri ndo pangesa mbeu fhasi lune yo balela u mela kana u milisa muri nga murahu ha musi yo vhesa fhasi ende maḓi a si swike musi ndi tshi sheledza.

Ee ndi vhona u nga vhu na mutakalo wavhuḓi ngauri gorowu i na pfhushi yavhuḓi ine ya ṱoḓea muvhilini wa muthu.

Mukapu une nda takalela u ḽa ndi mukapu wa makhaha une u tshi itiwa hu vhilisa maḓi ha sheliwa makhaha, ha sheliwa na swigiri, ha sheliwa na mafhi o linganaho fhedziha nga murahu ha musi wo vhibva oyo mukapu u ḓifha nga maanḓa.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou ḽa vhuswa na mukapu wo bikiwaho nga makhaha ende fhedziha nṋe ndi vhona hu vhuswa vhavhuḓi ende fhedzi mukapu hone ndi mukapu wavhuḓi nga maanḓesesa ngauri ndi mukapu une u tshi vhu ḽa, u ya farisa ende fhedzi u na fushi yavhuḓi.

Mithenga ya zwinoni i ya dzhiiwa ya laṱiwa ngori a i na mushumo.

Zwi nga dzhia minete ya fumimbili ṱhanu nga murahu ha musi ndo thoma nda dzhia khuhu nda i panga maḓini o fhisa uri i kone u ṱhuvhea zwavhuḓi.

Nalwo lu a bikiwa nga murahu ha musi lu tshi bikea lwa ḽea zwavhuḓi ngauri ndi ṋama yavhuḓi nayo, nga murahu ha musi yo ṱanzwiwa ya bva mashika oṱhe.

Lu nga dzhiiwa lwa ṱanzwiwa lwa lugiselwa zwavhuḓi, lwa itiwa sa metse lune lu nga shumisiwa nḓuni kana tshiṱangani for uri vhathu vha kone u kanda nṱha halwo.

Maḓi a fhisaho ri dzhia ra panga khuhu yashu khaho u itela uri makuse a vhe a khou litshedza uri a kone u ṱhuvhea zwavhuḓi ende fhedziha ri tea u vha ri khou shumisa maḓi a re na mufhiso wo teaho u itela uri a songo fhisa makuse na lukanda zwa itisa zwone ṅwevho fhedzi a kone u dovha a ita mushumo wawo, maḓi ayo a sa ḓo ita uri makuse a sa bve.

Mafhi a a vheiwa firidzhini uri a kone u vha kha nyimele yavhuḓi a songo ḓa a si na kana a tshinyala.

Ri ṱhogomela thundu dzine ra khou dzi shumisa u ṱhavha fhedzi ra dovha ra sedza uri a ri khou shumisa zwanḓa zwo vhaisalaho uri malofha a songo ḓa a ṱangana ende fhedziha ri songo dovha ra dzhia malwadze. Ra dovha ra sedza uri a ri khou ṱhavha na zwithu zwine a ro ngo tea u zwi ṱhavha kha tshipuka itsho kharali hu tshipuka tshine ra khou tshi ṱhavha kana kharali hu khuhu u itela uri ri songo ṱanganisa zwithu zwine a zwi ṱangani zwine zwa ḓo fhedza zwo ita uri na mutakalo wa izwo zwithu u si tsha vha wone, hune u ḓo dovha wa ḓa wa swikelela na kha washu mutakalo uri u songo vha wavhuḓi nga murahu ha musi ro zwi ḽa.

Ee, hu na miraḓo yo fhambanaho ine i shuma nga u lugisa lukanda lwa tshipuka lwa itelela zwavhuḓi ha itiwa mimetse kana lwa vhoniwa u pfhi lu khou ya lwa shuma kha zwiṅwe zwo fhambanaho na u lugisa makumba, miraḓo iyo i hone ine ya shuma nga makumba ha vha hu khou dzhiiwa makumba a dzi khuhu a khou rengiswa a tshi ṱanzwiwa a khou lugiselua u isiwa makete.

Ee, hu na nḓila dzine dzi a shumiswa dza sialala dzo bvisa lukanda, hu vha hu khou shumisiwa matombo o vhaḓiwaho hu tshi tsheiwa tshipuka itsho tshi tshi tsheeleliwa zwavhuḓi kha mapfhura a nga fhasi a lukanda u swika lukanda ulwo lu tshi bva lwoṱhe, hu tshi khou shuma vhathu vhavhili u ya nṱha vha kokodza vho fara vha tshi tshea nga haaḽa matombo o vhaḓiwaho zwavhuḓi a u tshea u fana na lufhanga.

Ee, hu na tshifhinga tsha musi zwinoni zwo vha zwi zwinzhi, zwino tshitshavha tshi a langana uri ri khou rea zwinoni uri ri kone u vha na tshisevho, ha dzhiwa milavhu na dzi tibe zwa reiwa hu khou reiwa zwinoni, zwa batiwa zwi zwinzhi nga maanḓa zwa kona u ṱhavhiwa zwa ḽiwa.

Ri shumisa lufhanga ri tshi ṱhukhula khuhu ri tou i tshea zwavhuḓi nga lufhanga, ra i ṱhukhukana ya vha dzi thango dzi thango kana dzi phisi phisi.

Ee, ndi a mu ḓivha muthu wa u rengisa makumba ende fhedziha ndi bisinese yavhuḓi ngauri u rengisa makumba a zwi na tshelede ende makumba vhathu vha a ṱoḓa nga maanḓa nga murahu ha musi a tshi ḓisa mutakalo kha mivhili yashu.

Ri thoma nga u ntsha ṱhoho ra kona u i vula nga vhukati nga fhasi, ra fara lukanda luthihi kha side nthihi, ra shumisa lufhanga ri khou tshetshelela kha mapfhura nga fhasi ha lukanda u ya na u ya nga heneyo nḓila lukanda lwolwo lu ḓo bva lwa mbudzi kana lwa nngu ngori nngu na mbudzi a zwi ngo tou fhambana, ho tou fhambana kutshilele na maitele zwi ḽa zwithu zwithihi ende a zwi ngo to fhambana nga nḓila ine zwa vha ngayo mivhilini ndi mithihi, hu tou vha zwi tou bva kha uri nngu yo ḽesa lune i ya khwaṱhesa kana mbudzi yo ḽesa lune ya khwaṱhesa kana iṅwe yo onda u fhira iṅwe.

Ri vha ri khou hamela kha dzi bakhethe, ri tshi humela kha dzi bakhethe ra dzhia mafhi ayo ra a nyagela ḽi boḓelo ḽihulwane ḽine ri ḓo ḽi shumisa u shela mafhi ayo uri ri kone u a valela ri a vhee firidzhini.

Ee, ndo no thusa u ṱhukhula khuhu ende nda ndo lavhelela uri a zwo ngo leluwa fhedziha zwo leluwa nga maanḓa, ndi zwithu zwine a zwi dini ngori ndi zwithu zwine ra tea u zwi ita uri ri kone u wana ri khou kona u ḽa, zwino ro vha ri khou shumisa lufhanga u i ṱhukhula iyo khuhu, zwo vha zwo leluwa nga maanḓa.

Hai a thi a thu shela mulenzhe kha u vhulaha zwifuwo ngauri u vhulaya zwifuwo ndi zwithu zwine a thi tu zwi takalela, ndi vhona zwithu zwine ha vha uri a si zwavhuḓi nga murahu ha musi etsho tshifuwo wo tshi fuwa, tsha hula u tshi khou vhona tsha vhuya tsha ḽa tshine wa tshi fha nga murahu ha musi ezwo zwo itea wa fhedza wa tshi vhulaya, u vhulaya tshifuwo ndi vhona u nga a zwo ngo tou fhambana kule na u vhulaya muthu ngori natsho ndi tshithu tshine ha vha uri vhutshilo tsho kona u vhona uri vhu ya gai nga murahu ha musi tsho kona u tshila na muthu.

Kharali ri khou vhulaya kholomo ri i nyagela fhethu hune ra i vhofha hone uri ri kone u i dzhia ri pangele tshibaragoni zwavhuḓi, ri kone u i ṱhavha ṱhoho ri i diye ṱhoho nga hamula na nga mbaḓo kha ṱhoho u swikela i tshi fa, ra kona u dzhia ra i thoma u i ṱhavha ri tshi ntsha lukanda uri ri kone u i i ṱhukhula dzi phisi phisi kana dzi thango thango uri ri kone u ita tshisevho.

Ri dzhia ra sedza uri ṋama ifhio i na tshileme tshifhio ende ndi phisi ifhio ine ya vha na ṋama nnzhi ine ra khou kona u sedza uri iyi ri nga i rengisa vhugai zwi tshi khou bva khou ri i lemela vhugai ende i na ṋama nngafhani.